Xivutiso lexi ni nga ta xivutiso i ku va, yi tirha njhani akhawunti leyi? Nakona ndzi faka mali yo ringana. Nakona ndzi nga swi kota ku ku rhumela mali nkarhi wun'wana na wun'wana lowu ndzi lavaka wona? Nakona ndzi nga withdraw-a mali nkarhi wun'wana.

Ku va u khipha mali yo pfula khadi swi pfuna ngopfu swinene. Hikuva loko mali ya mudende se yi nghena a ku na mali leyi nga ta kokiwa ku ta va ku ri ni mali liya u nga khipa yona loko u pfula khadi ku va i kuma khadi ra wena. Naswona mali yi nge humi hinkwayo hikuva ku fanekele ku sala leyi yi nga khoma khadi ku va mali ya wena yi nga dyiwi.

Nkoka wo pfula akhawunti leyi u yi tsakelaka i ku va swi pfuna swinene ku va un'wana a va na akhawunti ya yena, xin'wana na xin'wana lexi a lavaka ku xi endla a endla hi akhawunti ya yena. Nakona nkoka wa ku va na akhawunti i ku va u nga tshami u khomelele mali endlwini kumbe loko u ya mall, yin'wana u yi chela ka akhawunti yi tshama yi ri ekhadini mali ya wena hikuva swi ku pfuna ku va u nga yiveriwi.

I ku va a deposit-a mali eka akhawunti ya yena, a cheka balance ku va mali ya yena yi kona ke. A ringeta ku khipha bank statement hi kona a nga ta vona ku akhawunti ya yena ya tirha swinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi bihile ngopfu ku va u nga ri ni akhawunti hikuva titsotsi byi na swigevenga swi kota ku ku ku nghenisa swi ku tekela mali kumbe, kwalomu ti-mall va va endla scam va mi tekela timali.

I ku va akhawunti yi tshama yi ri na mali ku ze yi tirha kahle, ku va va nga yi pfali. Yi nga ku nyiki problem.

Swi fanerile leswaku loko u nga ha lavi ku tirhisa akhawunti ya wena, famba wa yi pfala hikuva yi ta ku nyika nkingha kumbe va ta ku pfalela yona wena u nga swi tivi. Loko se u lava ku yi tirhisa i kuma ku a ya ha tirhi. Se swi fanerile ku i tlhelela ebangi, u fika u va hlamusela ku i nge he swi koti ku tirhisa akhawunti leyi va kotaka ku pfalela yona. Nakona u kota ku hambana na ti-scam-ara hikuva munhu a swi kota ku scammer akhawunti ya wena a yi tirhisa, a endla swilo swo biha hi yona kambe wena u karhi u nga yi .

Hikuva na vona va ku khomela mali se, i swa nkoka ku va va koka mali leyi faneleke. Nakona khadi ri faneleke ri tshama ri ri na mali ku va .

Hikuva loko va yi veka hala ka fixed, i ya kula mali ya tala. Hi loko u nga ta kota ku endla swin'wana na swin'wana hi yona u karhi u ri ku yi vekeni.

Ku pfala akhawunti ya wena swi lava u ri ni ID i tiva swilo hinkwaswo swa wena, u ya wa pfala akhawunti leyi u lavaka yona. Swi nga va ku ri Capitec, ABSA kumber FNB. Swi le ka wena ku u lava ku pfala yini .

Swivangelo swo hlayisa mali yo ka yi nga humi eka akhawunti swi pfuna swinene, hikuva xava leswi u lavaka swona swa nkoka. Swi pfumelelekile ku i tlhelela bank-i ya va byela ku i lava mali ya wena leyi a wu ri karhi u ri ku yi .

Ku na mali leyi faneleke u yi teka hi nkarhi lowu mi nga twana hi wona na banga ku u ta yi teka hi nkarhi wa so, hi siku rihi. Se ku na yin'wani ya ku wa yi teka nkarhi wun'wani na wun'wani.

A ni titwi kahle hi mhaka yo ndzi va ndzi tiva ku mali ya mina ndzi ta yi kuma hinkwayo, kambe a ndzi yi kumi hinkwayo hikuva ndzi va ndzi ri na leswi ni nga pulana swona hi mali leyi.

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya ya bindzu, i ku va yi ndzi pfuna ku veka mali ya bindzu ndzi kota ku xava leswi swi xotaka ebindzwini ra mina.

Ndzi pfala akhawunti ya le bank hi mhaka yo tekeriwa mali ndzi nga tivi ku mali yi tekiwa hi xivangelo xihi xa kona.